Ngigathi mengifika esiteshini ngikhulume kabanzi ngebhizinisi lami. Mese ngikhanda iy'pesheli ezokuthi ngikwazi ukuthi ngihehe abantu ukuthi beze bezothenga ebhizinisini lami. Mhlampe-ke ukuthi uthenga okukodwa uthola okunye mahhala. Nanokuthi-ke ngikwazi ukuthi mengiya esiteshini, ibhizinisi lami lizokhangiseka nakubantu abangekho emphakathini wami nabo bazi ukuthi ibhizinisi lami likhona, liyaphila, futhi liyasebenza.

Ngingabala amaphuzu abalulekile, izinto esibhekene nazo njengamanje. Mhlampe njengezinye njengesimo sezulu, ngoba njengamanje sibhekene nesimo sezulu semvula embi kakhulu, elahleka, ehamba ney'mpilo zabantu. Kuphinde kuzoba iy'nkinga zamaphara ezweni. Asihluphile, ahluphile, awukwazi ngisho , mawuphuma emsebenzini fanele wenze sure ukuthi kunabantu abakuphelezelayo, ukuze ungabanjwa endleleni. Phinde futhi kuzoba-ke nezempilo nje, ukuthi kuphi nendawo kwenzakalani, abantu bahlezi be-aware ukuthi kwamanye amazwe ikuphi okwenzakalayo. Sazi hlampe nangezinto ezenzakalayo emhlabeni, hlampe njengezifo ey'fikile. Mhlampe ukunyuswa kwamazinga okudla, nje lezi zinto nje ey'balulekile yizona zinto ngokufingqiwe engicabanga ukuthi izona ey'ngahamba phambili, ngoba yizona ezihamba phambili kwamanje.

Ngingakhuluma ngayo indaba yesathelayithi, ukuthi abantu, kumele babe nayo emakhaya, ukuze nabo bezokwazi ukuthakasela ukubuka le filimu nami engiyibukile. Ngikhulume ngayo nje ebantwini abaningi, ukuze nabo bazoba nolwazi, nabo bezoba nalowo muzwa wokubona ukuthi kumnandi kangakanani ukubukela ifilimu kumabonakude.

Uma ngabe bengikwazi ukuklama inkundla, ehlinzekwe ngobuciko bolimi lwasendaweni lobuchwepheshe. Bengingaqoqa nje abantu basendaweni eseduzane nami, ngibafundise, ngidlulise ulwazi enginalo kubona, ukuze nabo bezokhula bekwazi ukuthi nabo batshele abanye. Lugcina , lugcina sekwazi abantu abaningi, nabo ukuthi bezenzele izinto uma befuna ukwenza, kugcine sekuthuthukile endaweni yangakithi.

Ngokucabanga kwami kwisteshi, umculo, angazi ngingayibeka kanjani, umculo engathi ungalokhe, ungamikseka. Mhlampe kudlale lo wentsha, kudlale hlampe igosbheli, kudlale mhlampe lo wamapiyano, kuphinde kuzoba i-RNB. Kuhlangane nje, kuhlangane, kudlale zishintshane nje, ukuze izokwazi uku-accomodate-a wonke umuntu ngendlela. Isiteshi singadlali hlampe umaskandi kuphela ngoba nakhu sithi, isiteshi sesiZulu. Fanele si-mix-e, singene namaculo esiNgisi njalo njalo, ukuze wonke umuntu ezosithanda isiteshi basilalele ngogqozu.

Umakhalekhukhwini omusha usebenza kahle kakhulu, ngoba uxhumana kalula nabantu. Njengemindeni yethu njeuma ngenza ngenza isibonelo, uthole ukuthi mina hlampe ngihlala eThekwini abantu bami basemakhaya basekhaya basemakhaya. Umakhalekhukhwini iwona osheshayo ukwazi ukuthola abantu kahle kalula nanoma kungathiwa hlampe futhi ufuna ukufakelela isibonelelo sakho, i-advertisement, mhlampe udayisa something, uzokwazi ukuthi ufake khona la kumakhalekhukhwini, uyadayisa lapho. Kungenzeka udayise kahle ngisho umuntu ungakaze umbone. Hlampe utholukuthi umuntu mhlawumbe usemakhaya useThekwini, ufaka imali khona kusebenza wona lo makhalaekhukhwini. Nawe mawu suyitholile imali yakhe lowo muntu uthatha hlampe iy'nto zakhe uyomufakela zona esitolo, uyamsendela. Nje umakhalekhukhwini nje wenza zonke izinto zabalula.

Kuyenzeka ukuthi uphelelwe idatha ungalindele. Nanokuthi-ke njengoba sesaba nama-smartphone, uyakwazi ukuthi uma uphelelwe idatha ungalindele ukwazi ukungena kwi-ephu yakho efonini, ukwazi ukuthenga idatha futhi uqhubeke ukwazi ukwenza izinto obukade uzenza efonini. Uma kuwukuthi awunayo i-ephu noma kuthiwa awunayo imali kwi-ephu yakho, uyakwazi ukuthi uhambe uye esitolo uyothenga idatha, ubuye nalo uyalifaka idatha uqhubeke futhi ney'nto okade uzenza.